Kungaqalwa ekuqeqesheni abasebenzi bezempilo babe nendlela yokuthetha namaxhoba. Ulwandiso lwemibutho yokuphila apho khona amaxhoba angathetha namanye amaxhoba athe adlula kwizinto abadlule kuzo.

Urhulumente namaziko ezempilo basebenzisa imibutho efanelekileyo, ingakumbi imibutho yaphesheya kolwandle. Kwaye basebenzise kakhulu ukhankaso lokufundisa uluntu ngokungalungi kokusebenzisa amayeza angekho semthethweni. Le minyathelo, la manyathelo ke ndicinga ukuba onele kuba urhulumente namaziko ezempilo enza kangangoko anako ukuqinisekisa ukuba uluntu lunolwazi ngokungalungi kokusebenzisa amayeza angekho semthethweni empilweni yabo.

Njengomhlali wasezilalini inqwelo yezigulana xa ibizwa iye ithathe iyure okanye iiyure ezimbini ukuya kwiiyure ezintathu. Loo nto leyo iye ibangelwe kukunqongophala kwenqwelo yezigulana. Zinqongophele kakhulu kuba uyakwazi ukufumanisa into yokuba kwilali okanye kwindawo leyo inqwelo yezigulana inye. loo nto ibangele ukuba xa inye inqwelo yezigulana xa ithe yafowunelwa ibe le inye isebenza, ayikwazi ufika kwangoko. Funeka iqale ilindwe kufike leya iyi-one inqwelo.

Ugqirha wam wezengqondo ndandimbalisela ukuba ndixabene nomhlobo wam owayesenyongweni kwaye ayikho enye into engalungiseka. Loo nto leyo indichaphazele indlela endiye ndibaphathe ngayo abanye abantu. Ndandingaboni ngehlobo lokuba le ngxaki yam yayifuna amayeza kuba ndandiyazi unobangela wale ngxaki. Into yokuqala ke endathi ndayenza kukuyeka ukuthethisana naloo mhlobo owayendihlukumeza ngokwasengqondweni. Ndathi ke ndakuyeka ukunxulumana naye ndatsho ndaba ngumntu.

Ewe ukhona, ngumalume wam. Umalume wam usebenza ezimayini ufumana eyona nkathalo ephezulu kumqeshi wakhe kuba umqeshi wakhe uye abhatale ukuba umalume wam akwazi ukubona amaziko ezempilo, maziko lawo ingengawo akarhulumente. Loo nto ke iye ibonakalise indlela umqeshi wakhe amkhathalele ngayo.

Iindlela endinothi ndizibale zininzi kakhulu kodwa ke ndizoqala kakhulu ngezasemsebenzini. Uyakwazi ukufumanisa ukuba emisebenzini eminintsi kuye kubhalwe ukuba ukuba ukhubazekile ungazihluphi ngokuzama ukufuna lo msebenzi kuba awusoze uthathwe. Olunye indlela olunye uhlobo abacalucalulwa ngalo ndingathi kusezikolweni, izikolo ezininzi zikarhulumente azinawo amaziko okanye ootishala abaqeqeshelwe ukufundisa abantu abakhubazekileyo. Loo nto ke iye ibacalucalule ngeendlela zokuba baye bangayifumani imfundo abalungeleyo kuthiwe abazazi izifundo, kanti ayilo nto. Unobangela kukuba bafundiswa ngumntu ongaqeqeshelwanga ukufundisa abantu abakhubazekileyo.

Kubalulekile ukuba amalungu wonke oluntu agonywe kuba asilazi ingomso lethu. Umzekelo endingawenza kukuba xa ugonyiwe nokuba kungafika esiphi na isifo, amathuba wokuba ukwazi ulwa neso sifo abaphezulu kakhulu. Kanti ukuba awukhange ugonywe amathuba wokulwa neso sifo abaphantsi kakhulu.

Ziye zibe khona. Into eye yenzeke iziko lezempilo liye lifike emizini apho kukho khona abantu abadala libaxilonge libanike amayeza emizini yabo. Ukunqanda ukuba aba bantu badala bahambe bayokuma emigceni nabantu abancinci kunabo kumaziko wezempilo. Enye into ke urhulumente aye ayenze kukuqinisekisa ukuba iziko lwezamaphepha iziko elifana neeHome Affairs liyafika njalo nalo likwazi ukunceda abantu abadala abangakwazi ukuhamba baziyele kulaa maziko.

Eyona ndlela ilula yokusebenzisa lo matshini kukuwuthatha awubeke engalweni yakhe acofe iqhosha lokuqala. Umatshini ke uza zenzela yonke into ekufuneke eyenzile abale uxinzelelo lwegazi, awulinde ke ugqibe umatshini. Xa uthe wagqiba loo matshini uzotsho akwazi ukuwufunda ukuba ume phi.

Ziinkolelo zokuba xa usebenzisa ucwangcisontsapho kuba nzima ukukhulelwa ungumntu okanye awusoze ukhulelwe ungumntu.

Zinintsi kakhulu kodwa eyona endingayikhankanya kweli xesha le yabasebenzi bezempilo abaye bathi bakwazi ukufikelela emizini yabo bathe bakhubazeka, babanike uncedo emizini yabo behleli emizini yabo kuba bengakwazi ukuzenzela kwanto.

Ayikho into eyenza umntu iintloni xa esebenzisa amachiza oxinzelelo lwengqondo kuba ndikholelwa ekubeni wonke umntu ugula ngendlela yakhe. Ayonto umntu angaba angaba neentloni zayo leyo, into ebalulekileyo ngelo xesha kukuba umntu ngamnye ahoye isiqu sakhe azikhathalele ukuqinisekisa ukuba uyadlula kuloo meko athe wazibona ekuyo.

Imicelimingeni endingayikhankanya mibini, kukufumana umntu oza kuthi andiphelezele andise kumaziko ezempilo. Omnye umcelimngeni endingamkhankanya kukuqasha umntu onemoto oza kuthi andise apho kukhona khona iziko lezempilo kuba amaxesha amaninzi ndiye ndingakwazi ukusebenzisa iinqwelo zoluntu jikelele kuba azindehlisi apho kukhona iziko lezempilo. Kufuneka ndihambe umgama omde kakhulu ukuze ndifike kwiziko lezempilo.

Yanele. Kutheni ndisitsho ukuba yanele? Ndiyabona kwizikolo ezininzi eziphantsi kukarhulumente abantwana batya ukutya okulungileyo nokubafaneleyo kuba iba khona imifino, amakhaphetshu, amazambane, ikharothi nezinye ke izakhimzimba. Namabisi abakhona kuba kuye kutyiwe ukutya kwasekuseni ngabafundi phambi kokuba kuqale isifundo sokuqala ngemini.

Iyeza elisetyenziswa kakhulu likhala. Eli yeza ke liye libiliswe. Lakugqiba ubiliswa liyapholiswa, umntu lowo ogulayo uye alisele. Eli yeza ke ndiyakholelwa ekusebenzeni kwalo kuba umntu xa ebethe walisela, uye avuke ngengomso engumntu omtsha ophilayo okwegqabi leviniga.